O nagana gore ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama jang botlhokwa jwa tiro, ke nagana gore jo bo ko godimo jwa data bo ama botlhokatiro ka ga go na le batho ba bangwe ba e leng gore ga ba kgone go ithekela data ka gonne ba se na madi ntlheng ya gore data e ile kwa godimo ka tlhwatlhwa.

Tlhwatlhwa ya data e o e rekileng mo kgweding e fitileng ke efe mme o e dirisitse lobaka lo lo kae, fa motho a batla go reka data o tshwanetse o tshwanetse a lebelele eng, o tshwanetse gore a lebelele boleng jwa data e rekang mme nna data e ke e rekileng ke data ya Vodacom boleng jwa teng bo kwa tlase e le ruri ka gonne ke reka ten gig ya kgwedi ka hundred rand ke ten gig ya motshegare le ten gig ya bosigo yanong nka rotloetsa mongwe le mongwe a reke student data sa Vodacom.

Ke data efe ya di gig di le kae e ka go itumedisang wa bo wa e dirisa kgwedi yotlhe gape o ka rata gore e tsene ka letsatsi lefe la kgwedi ka letsatsi la ntlha la kgwedi nka itumela thata ga e ka tsena mme ke twenty gin nka itumelela ya Vodacom.

Tsala ya gago e fetsa go reka mogala mme o batla go tsena mo mafaratlhatlheng go tlhaeletsana le balosika le ditsala mme ga a itse gore data e tsenngwa jang le gore dira jang mo tlhalosetse ka boripana data e berekisiwa go bua le balosika le ditsala tsa gago mo mafaratlhatlheng mme o ka e tsenya ga o dail-a star one two three hash mme ga o fetsa o bo kgetha o data e leng gore wena ka bonosi o ka kgona go e reka go ya ka boleng jwa madi a e leng gore o ka kgona ka ona.

O ka dira eng fa data ya gago e ka fela pele ga nako, go ya ka wena o ka dira eng go netefatsa gore data ya gago e bolokesegile, nka netefatsa gore data ya me ga ke sa e dirise ke a e tswalela ka dinako tsotlhe mme ke ka kgona go e boloka ga ke dira jalo, mme ga ke dira jalo data ya me ka ya me e ka se fele pele ga nako, mme ga data ya ka e ka fela pelo le ga nako nka dira gore ke reke data e e leng gore e tlo ntshwarelela lobaka le le leele mo nakong e e tlang.

Ke reka data ya Vodacom ke dirisa data ya Vodacom ka gonne tlhwatlhwa ya teng e le ko tlase ke reka ke one hundred and fifty rand mme ke kry-a twenty gig ya kgwedi e ntshwarelela lobaka lo lo kana ka kgwedi ke e dirisa ga ke batla go tsena mo inthaneteng kgotsa ke batla go bua le ditsala le ba lolapa mo WhatsApp mme ke e tlhophile ka gonne e tlhwatlhwa tlase mme ya ikanyega ka kgale jaanong ke khethile yone ka gonne e botoka thata go gaisa di network-e tse dingwe.